Ngizokhetha izingoma ezinomoya ojabulisayo neziphakamisa imimoya, iy'ngoma ezifana noJerusalem kaNomcebo noMaster KG inikeza amandla futhi iyadansisa, uthando kaMetrics noShawn one oh one iyathokozisa futhi inomsindo omnene, imali by Makhadzi iyakhuthaza ukusebenza kanzima, Ndikhokele inqulo ye-Gospel isiza ukuqala usuku ngemithandazo. Lezi ngoma zihlanganisa ukujabula, ukukhuthaza nokukhonza, ukuvusa abalaleli ngendlela enhle ekuseni.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana babheka izibalo zabalandeli, uhlobo lokuqukethwe ababelana ngalo, amazwana nokuzibandakanya, yizimiso zabo. Ngale ndlela bayakwazi ukukhetha imikhiqizo efanelekile, futhi bagcine ukwethembeka kubalandeli babo.

Izinkundla zokusakaza umculo zingasiza kanje, zinikeza abaculi bendawo ithuba lokufinyelela izethameli ezibanzi, azidingi izinkontileka ezinkulu noma izindleko eziphezulu zokukhipha umculo, zivumela abaculi ukuthi bathole imali ngemidlalo yomculo wabo, zithuthukisa ukubonakala kwabo kwezwe lonke nakwamanye amazwe. Zingabasiza ukwakha igama futhi babe nemisebenzi eqhubekayo.

Inzuzo engalethwa ukubambisana, ukukhuthaza umculo, ukuxhumanisa imicimbi, amakhonsathi noma yimikhosi, okuqukethwe okuhlanganyelwe, amavidiyo akhethekile nezingxoxo, ukusebenzisa idatha ukuze uqonde abalandeli, ukuthuthukisa amathikithi ngokudayisa amathikithi emicimbini, izinsizakalo ezengeziwe, abaculi, ukuxhasa abasafufusa.

Ukuze uthole abaculi abasha nezitayela zomculo ezahlukene ezinkundleni zokusakaza umculo usebenzisa amasehluzo which are filters, uhlola amacwecwe ahlongozwayo which is recommended playlists, usebenzisa i-Discovery Weekly noma Release Radar, ulandele abaculi ofuna bafane nabo, ukuze uthole abaculi abafana nabo ubheka amathebu afana no-Explore noma u-For You ukuthola izinhlobonhlobo zomculo.

Bavame ukusebenzisa izivumelwano zomsebenzisi ukuze baphathe okuqukethwe ngendlela efanele futhi basebenzise ubuchwepheshe bokuhlunga, content filters ukuvikela okuqukethwe okungekho emthethweni ezindaweni ezithile. Loku kubasiza ukuthi bahlale belandela imithetho yamazwe ahlukene ngaphandle kokuphula amalungelo abantu, noma ukuthumela okuqukethwe okungalungile.

Ngabona umuntu ebeka amazwana ahlukumezayo ngaphansi kwesithombe somunye umuntu ku-Facebook. Umlingani wami wagxeka lowo muntu obekade eqhubekisa phambili ukuhlukunyezwa waphawula ngendlela enomusa wavikela isisulu wathi, akufanele sithule lapho sibona ukuhlukunyezwa. Wabika lokhu ku-cyber bullying page futhi wafaka i-screenshot. Loku kwaholela ekutheni abanye balandele isibonelo sakhe, babike futhi baphakamise ukweseka. Isisulu sabonga sathi sizizwa siphephile futhi siphakanyisiwe.

Ama-device ahlakaniphile azoba maningi axhumeke kalula kwezinye izinhlelo njengezempilo nekhaya. I-IoT izodlala indima enkulu ekuhlanganiseni amadivayisi ukuze asebenze ndawonye. Ukuhlangana kobuchwepheshe obufana ne-AI, five G ne-cloud kuzosheshisa ukusebenzisa kwawo. Loku kuzokwenza impilo ibe lula kube nokonga isikhathi namandla. Ikusasa lizoba nezingcingo ezilungisayo, yizindlu ezihlakaniphile, nezimoto ezixhumene ne-inthanethi.